Amakhasi onxibelelwano abangela ingozi ezindleleni kuba abaqhubi baye baphazamiseke ingqalelo xa besebenzisa iifowuni. Nto leyo ekhokelela ekungabonweni kakuhle kwezinye iimoto, izithuthi okanye abahamba ngeenyawo. Oku ke kwandisa amathuba engozi ezinzulu kwaye kwaphula umthetho wezendlela ongavumeli ukusebenzisa ifowuni ngexesha lokuqhuba.

Ndingamcebisa ukuba aqale ngokukhetha umxholo omnandi awaziyo njengezemidlalo, ukutya okanye ubuhle aze andule azimisele ekudaleni umxholo ozinzileyo nowomgangatho ophezulu. Kufuneka asebenzise amajelo afanelekileyo, afunde indlela yokusebenzisa amagama angundoqo, aphendule ababukeli aze afunde rhoqo ngendlela yokuphucula izakhono zakhe zokudala umxholo onomtsalane.

Kuya kufuneka utshintshe igama kunye nephasiwedi yeWi-Fi yakho uyiqalwasele ngendlela yokuba ingafikeleleki kubantu abangayigunyaziswanga. Unokusebenzisa nezinye iindlela zokhuseleko ezifana nokucima ukubonakala kweintanethi yakho. Okunye ucwangcise uluhlu lwamaziko avumelekileyo kuphela.

Ukuba uRhulumente unokubonelela ngeWi-Fi esimahla ezilokishini abafundi bezikolo bangazuza kakhulu kuba banokufikelela lula kwiinkqubo zokufunda ezikwi-intanethi, bakwazi ukwenza uphando baze bafumane uncedo kumisebenzi wesikolo.

Amava okusebenzisa i-AI chat box xa ucela uncedo kwi-intanethi angahluka. Ngamanye amaxesha ayakhawuleza, ngamanye amaxesha acacile kwaye anceda kakhulu ekufumaneni ulwazi olusisiseko okanye ekulandeleni isicelo eso. Kodwa ngamanye amaxesha i-AI chat box ayiqondi umbuzo onzulu okanye ingaphenduli ngendlela oyifunayo nto leyo enokubangela ukuba udane okanye ufune uncedo emntwini owokwenyani.

Ungasebenzisa iselifowuni yakho ukubukela umdlalo ngqo live stream usebenzise iWi-Fi yebhasi okanye idatha yakho. Kwakhona unokusebenzisa ii-apps okanye iiwebhusayithi ezinika imifanekiso emifutshane kunye neziphumo zomdlalo ngexesha lokwenyani ukuze uhlale usesikweni ngebala lakho.

Oku kunokuba kungenxa yokuba iziqendu zamabali zikhutshwa mihla le okanye veki ngeveki nto leyo eyenza abantu baqhelane nabalinganiswa baze balandele ibali rhoqo. Iimuvi zaseMzantsi Afrika zona zikhutshwa ngamaxesha angacacanga kwaye ngamanye amaxesha zikhawuleza ukuphela nto leyo enokubangela ukuba zingabhalwa nzulu engqondweni zababukeli.

Ngokwesiqhelo abantu abaninzi bayayibhala phantsi iphasiwedi yeWi-Fi okanye bayigcine kwifowuni yabo ukuze bangalibali. Xa uyilibele iphasiwedi kufuneka ungene kwirutha usebenzise i-PC okanye ifowuni ukuze uyitshintshe okanye uyijonge okanye ubuze kumntu owayeyifakile ukuba ayinike kwakhona.

Amakhasi onxibelelwano angabeka abantwana engciphekweni kwi-intanethi, ukufumana ulwazi olungafanelekanga okanye ukuxinzelelwa ngabanye, cyber bullying. Kwakhona angaphazamisa ixesha labo lokufunda nokuphumla nto leyo enokuchaphazela impilo yabo yengqondo kunye nezifundo.

Ukuze uzikhusele koozingeli ichele kumakhasi onxibelelwano qinisekisa ukuba ulungiselele izicwangciso zokhuseleko ezifana nokuphucula izilungiselelo zobufihlo, privacy settings. Ungavala ukuxhomana nabantu ongabazi usebenzise iibhodi zokubuyekeza okanye iincwadi zokubika ukuze uqaphele kwaye ubikiseke imikhwa engafanelekanga.